Ngenhlonipho, nokuphatha umuntu oswele ngesizotha, nokucabangela. Ukungahlulela, ukusho ukuthi umuntu akahluleli imicabango, imizwa, noma umbono womunye. Uzwelo, unikeza isiqiniseko nokuqonda, ngaphandle kwemibandela. Kusho ukuthi umuntu akadingi ukwenza lutho noma asabe nganoma iyiphi indlela ethile ukuze athole ukwesekwa. Igxile kumuntu, okusho ukuthi igxile ekufuneni, nasezidingweni zomuntu ofuna ukusekwa. Lezo yezindlela engingazisebenzisa ukusekela ngokwengqondo nangokwezelo kumuntu okhubazekile.

Impilo yocansi nokuzala kanye namalungelo entsha kufanele asekelwe yizo zombili izikole nomndeni. Ukuze uvumele intsha ikwazi ukufinyelela olwazini oludingekayo, ifune ukunakekelwa kwezempilo lapho kudingeka, futhi iziphathe kahle.

Akudingeki ukuba izingane zinakekele abazali bazo, kodwa ngenxa yokufundiswa ngabazali babo, kufanele babe nomqondo ophusile ukuthi kuwumsebenzi wabo ukunakekela abazali babo njengoba abazali bengasakwazi ukuzinakekela. Njengoba sazi abanye abazali behluleka ukwenza imisebenzi yabo lapho izingane zabo zisencane, ngakho izingane ngeke zilindeleke ukuba zikwenza. Kodwa ngokuqondene nabazali abadlale indima yabo kahle kakhulu, izingane zizozinakekela ngokukhululeka okukhulu izidingo zabazali babo.

Imiphumela emibi engaba khona ekusebenziseni le mikhiqizo esuke ingagunyaziwe, ingaba ingozi kakhulu. Imiphumelo eyingozi ingenzeka kakhulu kubantu abanomlando wesifo sesisu. Ukuhlinzwa kwekholoni, ukopha okukhulu, isifo sezinso, noma isifo senhliziyo. Izinhlelo zokukhipha ubuthi, zingase zihlanganise amalakzathivu, angabangela uhudo olunzima ngokwanele ukuholela ekuphelelweni kwamanzi emzimbeni nokungalingani kwe-electrolyte.

Ngokuhlangenwe nakho kwami. Abanakekelwa ngendlela efanele. Kungakho sibona ezindabeni ukuthi babulalana bodwa noma babulala ezinye iziguli, ngoba benganikeli ukunakekelwa okwengeziwe abakudingayo, ngabanakekela. Ababanaki nakubo.

Ukumfundisa kabanzi ngezinhlelo zokuhlela umndeni. Nokumufaka ohlelweni lokuhlela umndeni oluhambisana nomzimba wakhe. Nokumufundisa kabanzi ngocansi oluphephile ukuze agweme izinkinga ezinjenga lezi esikhathini esizayo.

Imitholampilo engomahambanendlwana iwumthombo ebalulekile ekuvaleni igebe phakathi kokufinyelela ekunakekelweni kwezempilo, kanye nemiphakathi enganakekelwa kahle. Ngokuletha izinsizakalo ezibalulekile ngokuqondile kulabo ababhekene nezithiyo ezibalulekile. Le mitholampilo ithuthukisa imiphumela yezempilo yomphakathi, ithuthukise ukulingana, futhi ikhuthaze ukwethembana phakathi kwemiphakathi.